Umahluko ekuxhatshazweni kwi-intanethi nakokwenene kukuba lo mntu ukuxhaphazayo kwi-intanethi awumboni okanye akekho apha phambi kwakho. Ube ke xa uxhatshazwa ngokwenene lo mntu nanku apha phambi kwakho ukuvisa ubuhlungu. Awukho ke umahluko othi ube khona emphefumlweni ngoba ukuxhatshazwa nokuphi na kuyawonakalisa umphefumlo ngendlela enye nokokuba umntu ukhona nokokuba lo mntu akekho. Xa umntu ekuxhaphaza uva kabuhlungu. Ezi ndlela zombini zibuhlungu kodwa ndiye ndicinge into yobana iyagqithisa kakhulu le yoba umntu abe lapha phambi kwakho akuxhaphaze umbone, umjongile.

Umculo lo uwuthandayo oveliswayo kweli loMzantsi Afrika ungawufumana kwii-radio stations, oonomathotholo, mhlawumbi Umhlobo Wenene okanye iMetro okanye Ukhozi. Ungawufumana umculo futhi kwiindawo zomculo zeintanethi endingathi mhlawumbi zifana nooYouTube Music, ooSpotify neeApple Music. Ayipheleli apho ke mhlobo wam indaba yomculo, uyakwazi into yoba uye kwiziganeko zomculo apho abaculi baye baphefome khona ngekwelo xesha. Mhlawumbi uba uthanda amapiano uye kwi-event yamapiano okanye uye kwi-event ye-jazz, njalo njalo. Ziba khona ke zonke ezi ngxelo kwi-intanethi xa uzifuna.

Amashishini aphuhlisa amaphepha ayachaphazeleka kakhulu ngoba kaloku xa abantu befumana amaphepha bewafunda kwi-intanethi ayibikho ingeniso yemali kubo ngoba la maphepha bawafumana simahla. Ngokokucinga kwam ke bendiyawukuthi uba ikhona indlela, bazame apho naloo maphepha afumanekayo kwi-intanethi. Ibe kanti umntu ukuze alifumane ufumana okanye ukhupha imali ethile khona ukuze noko banganakalelwa kakhulu.

Njengomntu ongabuthandiyo ubuxoki ndingakhe ndimthathele ngaphandle kweqela eli lethu legruphu ndimbuze into yoba oku akuthethayo ukuthatha phi na kwaye isiqinisekiso sakho uthini ngoba mna andikwazi kulo luhlobo athetha ngalo. Kukumnqanda kwam ke oko. Hayi, andizange ndajongana nayo le imeko.

Xa ufuna ukwenza i-video call kuWhatsApp ngena kuWhatsApp wakho uwuvule uye kulo mntu ufuna okanye unqwenela ukumfowunela. Uzawuthi ke xa ujonga phaa phezulu kule ndawo ebhalwe igama lomntu ubone kukho into phaa engathi yikhamera, kubekho into phaa engathi ngumnxeba. Wena ke kuba ufuna ukumbona ngobuso lo mntu ufuna uthetha naye uzawucofa laa ndawo engathi yikhamera iringe ifowuni yakhe kwelaa cala njengohlobo oqhele ukwenza ngalo i-phone call le iqhelekileyo. Uzawuthi ke xa eyibambile kwelakhe icala umbone apha kuwe efowunini.

Ewe yona iluncedo kakhulu kodwa inalo icala elibi. Nokuba ndingenaye umntu endimaziyo owayehlelwe yile meko kodwa ndiyazi into yokuba kuyakwazeka kaloku into yoba abagibeli aba beenkcukhacha ekuthiwa ngelesiNgesi zii-hackers bafumane ulwazi lwakho phaa kulaa information okanye phaa kwezaa nkcukacha othe wena wangena ngazo phaa kulaa Wi-Fi yasimahla. Loo nto ke iye ihambele abanye abantu kufumaniseke into yoba umntu ukulandelela de afike kwisigaba sokuba akubele imali. Abanye ke basebenzise iinkcukhacha ezi zakho ezifana namagama, ii-ID numbers zakho, umntu azenze wena.

Luninzi uphazamiseko othi ongajongana nalo xa ungenayo idatha yeselula xa ungekho sendlini njengokunqongophala konxibelelwano phakathi kwakho nabantu, ungakwazi ukufumana ulwazi olingxamisekileyo ngaloo mzuzu olufuna ngalo, kwaye uyakwazi nokuthi uphazamiseke mhlawumbi emsebenzini okanye kwizifundo ozenzayo kwezeintanethi. Uyakwazi ke kwakhona nokuphoswa zizaziso mhlawumbi ezingxamisekileyo ngelo xesha ezifuna into yoba ibe kanti uzive ngelaa xesha. Ukungabi nedatha yeselula kuyaphazamisa ngoba uyakwazi uba sengxakini ungakwazi ukulifumana uncedo olukhawulezileyo.